Dilo tse o tshwanetseng o di akanyetse ga o dira karata ya sekoloto kana gore o tsebe tlhwatlhwa sekolong gore sekoloto sa ke sekolo se se kwa godimo kapa se se kwa tlase. O tsebe le gore o nale bokgoni jwa go go go se duela kgwedi le kgwedi e ka nna gape ditšhelete tsa go duela ngwaga le di commission tse di amanang le transaction e e ka nna go akaretsa dipoelong tse di inšorense le ditirelo tsa kgwebo tse di akaretsang e ka nna gape tlamehile o itse gore o nale bokgoni jwa go duela madi a sekoloto ka nako ntle le go tsamaya le dikoloto tse dingwe go bapisa mefuta e dikarata e ka nna goreng sekoloto se se fa madi a kwa tlase kapa se fa madi a kwa godimo o lekole di khomišene le tshegetso e e tlhokometseng o lekole ditirelo tsa kgwebo kgotsa di cash back tse di farologaneng le kamano ya yone le botlhe ba ba dirisang transaction

Ke akanya gore sekoloto sa me le histori ya me ya go adima madi di na le seabe se segolo fa ke dira kopo ya karata ya sekoloto. Fa ke na le sekoloto se se kwa godimo kgotsa histori e e siameng ya go duela ka nako, seo se ka dira gore kopo ya me e amogelwe. Go ka tokafatsa se nka leka go duela dikoloto tsame ka nako. Go fokotsa tshenyegelo ya me le go se tseye dikopo tse dintsi karata ka nako e le nngwe go na le go nna le hisetori e e leng gore e siameng go duela ka nako go dira gore dikakanyo tse batho ba ba nang le tsone mo go nna le dikakanyo tse di siameng tse di tse di tokafatse.

Dikopo tse di tlwaelegileng ke tla be jaaka go dira dikopo tse dintsi ka nako e le nngwe go se ne le tshedimosetso e e feletseng kgotsa e boammaaruri mo foromong, le go sa itse maemo dikoloto tsa ga go pele ga o kopa. O tlhomamisa gore kopo ya me e tsamaya sentle tshwanetse go netefatsa gore ke na le tshedimosetso yotlhe e nepagetseng ke fokotsa palo ya dikopo, mme gape e tokafatsa histori ya me ya go duela pele ga nako.

Go botlhokwa go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele ga o kopa, ka gonne go ka go thusa gore o itse ditlamorago tsa madi a o tla adimang. Di go thusa gore o itse dikoloto tse di ka tswang ditlhagisiwa le gore le tshwanelo ya gago ya go dira diphetogo mo nakong e e tlang. Seno se ka thusa go thibela mathata a madi go duela dikoloto tse di kwa godimo go ka dira gore o ne ditshwetso tse di botlhale tse di tshwanetseng bokgoni jwa gago jwa madi.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go thusa batho gore ba tlhaloganye gore karata sekolo di dirwa jwang ditlhoko tsa yone. Ditlamorago tsa go e dirisa ka phoso seno se ka thusa gore batho ba kgone go bapisa dikarolo tse di farologaneng. Go ka ela tlhoko ditefelelo le dikoloto o ka ba thusa gore ba dira ditshwetso tse di siameng mabapi le maemo a bone a madi. Go nna le kitso le go bolelela batho ba bangwe go thusa batho ba bangwe go botlhokwa thata go dira gore batho ba ba efoge mathata a mantsi.

Banka e tsa tsia dilo tse di jaaka e ka nnang hisetori ya gago ya go duela madi a gago a o a amogelang boleng jwa dikhumo tsa gago sekoloto se o nang le sone. Morokotso wa go bula sekoloto gantsi o balwa ka go dirisa dintlha a ka mokgwa morokotso wa selekanyo o ikagile gape ka palo ya madi ao a motho o adimang, le ka nako e a tla duelang fa palo e le kwa godimo kgotsa nako e telele morokotso o tla dula ntse oketsegile nako le nako.

Dilo tse di molemo ka overdraft facility ke gore e go fa madi a a oketsegileng, fa o a tlhoka ka bonako e re thusa gape le ka ditshenyegelo tsa maemo a tshoganyetso ga o tlhoka se se nka tshoganyetso, e teng re kgone go o thusa, le gore ga o tlhoka go dira ga ga o tlhoke go dira kopo ya kgapetsa-kgapetsa. Dilo tse di borai ke gore e ka nna le morokotso o o kwa godimo e ka nna le dijalo tse di fitlhegileng e ka nna le bokotsi ya go itlhaganela gore e batla sekoloto sa sa teng se feleletse.